Fa o batla go kopa karata ya sekoloto kwa bankeng o tshwanetse go ya dipampiri ya go bontsha gore o a bereka mme o duela, ba o duela madi a o ka kgonang go duela sona sekoloto seo mme ba tlile go nyaka le lekwaloitshupo la gago.

Fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto mme o ka bapisa jang mefuta e farologaneng ya dikoloto, o tshwanetse go lebelela gore o gola bokae pele kwa o dirang teng mme o tlile go sala ka bokae morago ga go patela sekoloto se o se tsereng sa karata gore o seke wa sokola go ya kwa pele.

Sekoloto sa gago le hisetori ya gago di go ama ka gore ba tlile go lebelela gore o tlo kgona go patelela sekoloto na, mme ga o kitla o tshabela sekoloto gonne ba tlile go lebelela histori ya gago gore o ne o patela dikoloto sentle gore ba se ke ba kgona go latlhegelwa ke madi a bone.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse go lebelela gore madi a o a amogelang kwa o dirang teng a dira bokae, mme o tshwanetse go tsaya sekoloto sa bokae gore o seke wa tsena mo mathateng a o se patela mme go na le bathusi ba baka go thusang go lebelela gore o ka tsaya sekoloto sa bokae se o ka kgonang go se duela sentle-ntle le go tsena mo mathateng.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o a dira kopo, ke gore o kgone go tlhaloganya gore o tlile go duela sekoloto sa gago go fitlhela neng mme fa o sa se duele o tlile go direga eng mme ke dikgato dife tse ba tlileng go di tsaya le gore a wa tshwanela go dira eng mabapi le sekoloto se o tlileng go se tsaya e leng yona karata ya sekoloto gore o seke wa tsena mo mathateng, gore o seke wa e fitlhela mo o sa itseng gore o tsene jang mo go teng.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka gore ba kgone go itse gore ba tshwanetse go dirang fa ba batla karata ya sekoloto le gore a ba tshwanela go dira eng fa ba nyaka karata ya sekoloto gore ba seke ba tsena mo mathateng a ba sa kitlang ba tswa mo go one.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa o go bula sekoloto, ke gore ba lebelela hisetori ya gago le gore o ka kgona go duela sekoloto se o nyakang go se tsaya.

Dilo tse di molemo le tse di overdraft facility ke gore di go thusa gore o kgone go amogela gore ba go amogele yona ka ga kopo ya madi le gore ba lebelele gore o ka kgona go patela madi ao ntle le go tsena mo mathateng.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang ao a adimileng mo account-ong ke fa o tsaya nako go ba duela, mme le di-interest-e tse le utlwaneng ka tsona fa o tsaya madi a bona.

Dituelo tse di duelang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama motho a a dirisang madi ka gore o tlile go tsaya nako e telele gore a kgone go duela madi a a tsereng gonne e be banka e madi a mangwe ka fa thoko, mme go fokotsa ditshenyego tseno o tshwanetse go duela banka ka nako.